Ga se ke tle ke nne le tšhono ya go tla go pagama sefofane, ka gobane tšhelete motho a sena yone, motho a si a nne le tiro, gape e be e le gore ditšhono tse motho a sa di kry-e tsa go tla go pagama sefofane ya lefelo leo.

Ka kakaretso, go na le melemo le dikotsi tsa ditirelo tsa dibese mo mafelong a le mantsi, go fitlhelela le go kgona go duelela dibese mmogo le kgonagalo ya gore go seka ga nna le seabe se se kalo mo ditikologong le go pitlagana ga pharakano ke dilo tse batho ba di di ratang thata mme mathata a a tshwanang le dinako tse di telele tsa loeto, go pitlagana le go sa ikanyega gantsi go umakiwa e le dilo tse di sa di rateng.

Go kgoreletsa ga thata le go tena, jaaka go tsamaya lobaka lo lo leele go ya tirong go tlhokega thata dilo tse di ka nnang tsa seka tsa babalesega kgotsa tse di sa ikanyegang tsa go ba emisetsa le ditlamorago tse di ka nnang teng tsa madi fa ba sa kgone go goroga kwa tirong kgotsa kwa sekolong ka nako.

Mabaka a magolo a go bo dibese di latela lenaane.

Ee, go tlile go nna le matsatsi a bese e tlile ka seka go e kgona go e namela ka nako bothata e le gore ke ne ke tshwanelwa ke go nna kwa sekolong go feleletsa mmereko a sekolo mo e leng gore ke feleletsa ke ile go pagama bese ya bofelo e leng gore e tsaya bagolo.

Nnyaa ya, ga se go tsamaya go nna le ditshupetso mo tikologong ya rona, mme ditshupetso tse na tse di tla ama dibese bothata e ne e nna le gore batho ba reka di-ticket-e tsa go pagama bese tse e leng gore di tsaya beke mo e leng gore o fitlhela o sena madi a gore o ka go pagama sepalangwa sengwe sa go isa kwa tirong kgotsa gona sekolong wa fitlhela o jelwe ke nako ya mmereko kgotsa ya sekolo wa tshwanetse ke go feleletsa o beetse gae.

Ee, ke mongwe wa batho ba ba batlang go ipona bapagame sefofane, go etela mafelo a le mantsi ka go farologana, go ya go bona dijo tsa bone tse di farologaneng le dikarolo tse dintsi tse di farologaneng tsa bone. Ke ka rata go pagama sefofane se e leng gore ke sa poraefete, tse e leng gore ga se tseye batho ba le bantsi, e leng gore mongwe wa sona o lotlela gape ditsala kgotsa yona family go pagama mo teng, ga se sa setšhaba sotlhe.

Sa ntlha, ke go bona gore o na le passport-o e leng gore e tla kgona go mo letlelela gore e go dira Visa, e leng gore e tle go moletlelela go kgona go tsaya loeto la go ya ko Nigeria mo e leng gore mme fa a le mo leetong le go ya ko Nigeria fa a tsena ko Nigeria, a tsene a fitlhe a fetole tšhelete ya gage gore a kgone a tle a dirise madi a dirisiwang ko Nigeria.

Tlhokego ya go kwadisa karata le go e tsenya tirisong, go sa dire sentle ga se badi sa karata go go ka nnang teng le kgonagalo ya diphoso tse di jaaka karata ga e lemogiwe go diragala mo godimo ga moo ba dirise bangwe ba ka fitlhela thulaganyo ya go ikwadisa e sa itumedise kgotsa ba na le mathata a le thekenoloji eno.

Mokgweetsi yo o siameng thata wa bese o tokafatsa maitemogelo a bapagami ka go nna yo o kgethegileng mo pabalesegong, mo tirong ya bareki, le mo puisanong, ba na le bokgoni jwa go tsamaya mo ditseleng, go laela bobididi jwa batho, le go tsiboga ka tidimalo, ka tsela ya bo se-professional-e, fa maemo a sa lebelela teng.

Ka ntlha ya dintlha di le mmalwa tse di akanyediwang, tse di jaaka go fokotsa ga kutlwano ya batho, ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa go tlamela ka ditirelo mo mafelong a a senang batho ba le bantsi le go tuma ga dikoloi tsa motho ka namana mo mafelong a mangwe, dibese ga di tsamaye mo tseleng nngwe le nngwe ya motse, mo godimo ga moo, go agiwe ga ditsela dingwe tsa kwa magaeng kgotsa boemo jwa tsone go ka dira gore di seke di a tshwanelwa dibese.